Kgetlho la ntlha ke palama sefofane ke ne ke ikutlwa ke itumetse mme, ebile ke na le letshogo le le ntsi. Maikutlo ao a ne a kopane ke ne ke tswa mo toropong ya me ke etela kwa toropong ya Diphosong.

Nka rata go ipona ke palama sefofane ke ya kwa nageng ya lewatle mme, ke ka rata go palama sefofane sa dithole mo e leng gore ke etela ko nageng ya lewatle.

O tshwanelwa ke go batla buka itshupo ya gago o e bankanye, kgotsa passport o netefatse gore o na le madi a go reka tekete ya go palama sefofane ebile, ga o tsena ko boemela sefofane o ntsha buka ya boitshupo ya gago, kgotsa yone passport o supa le tekete ya gago gore e go bontshe gore o palama sefofane se feng. Mme, ga wa tshwanela gore o bo o tshwere dikgatlo kapa diritibatsi, kapa sengwe se se sa siamang ka gonne, o ka se kgone go feta go fitlhelela go fitlhelela sefofane se o tshwanetseng o se palame.

Ke akanya gore tiriso ya dibese ke tiriso e nngwe e e leng gore e re direla botshelo botlhofu. Ka gonne tlhwatlhwa ya tsone e kwa tlase ebile mme, di tsaya batho ba le bantsi ka nako e le nngwe le ka nako, di tsamaya ka nako jaanong, di dira gore o dule o tshwere nako ga e le gore o batla go e dirisa.

Karata eno e e botlhale o ka fitlhela e le gore gantsi ga o ya mabenkeleng o re wa go e batla o fitlhela e le gore ga diyo batho ba di rekile ka bontsi, kgotsa motšhini wa tsone ga o bereke or o ka fitlhela e le gore ga o batla go reka or go e dirisa e ka nna le diphoso nyana tse e leng gore ga e ntshe tuelo e o tshwanetseng go e dirisa.

Motho o a leng mokgweetsi o siameng wa bese o tshwanela ke go nna le maikarabelo. Ebile, a tlotla batho segolobogolo, a kgweetsa ka maikarabelo ka gonne otla be a tshwere matshelo a mantsi a batho, mo e leng gore a tlotle le nako gore a tswe ka nako, gore batho ba ba dirisang bese eo go ya tirong kgotsa dikolong, kgotsa mafelong a farologaneng ba seka ba tsena thari go ya ko ba yang teng.

Tse di tla diragalang ga gona le seteraeke, ke gore tsela e ka tlala mme, ebile go ka nna le ditekesi tse dintsi ka gonne batho ba bantsi ba dirisa dibese mme, le dikoloi di a go nna dintsi mo ditseleng. Ka gonne go na le batho ba ba tlogelang dipalangwa tsa bone kwa malapeng go somarela tšhelete, ba dirisa bese jaanong, ba go tshwanela ke go dirisa dipalangwa tsa bone. Mme kwa tirong ba amega ka gonne batho ba bantsi ga ba na madi a mantsi ba dirisa dikarata tsa dibese go ya le go boa kwa tirong le dikolong jalo jalo jaanong, ga dibese di se mo tirong ba go sokola.

Ke nagana gore dibese di tsamaya ka nako ka gonne ke dipalangwa tse di tona ebile di olela palo e ntsi ya batho ka ga jalo ga di ka tsamaya jaaka ditekisi di ka latlhegelwa ke matlole a mantsi ka go tshela lookwane, di ka fitlhelela di tsena ko di yang teng di sa tlaleletsa palo e di e batlang. Ga e ka ema ka dinao ke ka leka ka bojotlhe gore ke itlwaetse ebile ke leke go fitlhelela ko ke yang teng, le go leka go tshwara nako fa ke batla go dirisa sepalangwa seo.